Na pfumela na pfumela swinene data ya hlupha swinene hi ku na sweswi ni le ku tirhiseni yona kwala, ni hava Wi-Fi ni tirhisa yona data ku nga ri khale yi ta va yi kha yi herile u kuma ku a ni hetanga ku endla ntirho lowu a ni fanele ni wu endla kwala kumbe leswi fane swi ku leswi fane swi ni khipa xivundza ka inthanete ya durha data masiku lawa swinene.

Vodacom ya xaveka data na inthanete ya kona yi kahle yi fast. Cell C na yona ya xaveka, inthanete ya kona hi yona leyi no ka ni nga yi tiveki swinene kambe mina ndzi nga xava ya Vodacom.

A ni titwi kahle mbilu ya mina yi va yi kha yi vava hikuva ri va ri kha ra ha tele data ni nga se ri tirhisa ku ya kwini rona ri va ri kha ri expire.

A ni xavi hi n'hweti mina ni xava hi vhiki ni tirhisa Telkom, ni xava hi vhiki u ta kuma ku hi siku ndzi tirhisa twenty rhandi kumbe ndzi tirhisa thinty rhandi ku xava data ni xava hi vhiki ndzi tirhisa mali yo tala ngopfu.

Ndzi tirhisa network ya Telkom naswona ya ni pfumelela ku nghena ka inthanete na eka riqingho eka WhatsApp.

Telkom yi na nhlayo wa kahle wa ma-data ndzi nga xava yo ku na leyin'wana ya twenty gig ya na nhlekani twenty ya navusiku ndzi nga tirhisa yoh .

Wi-Fi yi kahle hi ku u hakela vo ma-three hundred hi n'hweti hikuva data u nga xava hi vhiki u kuma ku u va hi loko nyanga yi herile u va u tlurise ka mali ya Wi-Fi.

Mina a ndzi yi landzeleli data, data na yi tirhisa na swi kota ku ndzi nga tirhisa three gig hi siku a ni eneli hi data mina hi ku ka inthanete ni nghena ngopfu ni endla swo tala.

Hikokwalaho ko hina vanhu vo tala hi endla swo hambana eka inthanete a hinkwavo lava hi afford-aka ku hi nga faka ti-Wi-Fi emakaya ka hina, vo tala va kota ku va nga afford-a data yinene va xava ya ten rand yi kota ku yi va last vhiki hinkwaro.

Tindlela to hunguta ku tirhisa data yo tala i ku munhu a nga ngheni ngopfu eka internet.

Swichudeni swa xikolo swi fanerile ku swi kuma Wi-Fi hikuva data ya dya ende ya durha, swo fana na vo Telkom, MTN na vo Cell C va yisa nxavo wa data ehansi ku swi kota ku xava swichudeni swi kota ku endla ntirho wa xikolo.

Hikuva a hi fani, a hi hoxi airtime ku fana van'wani i ti-customer tintshwa eka vona.

I mali leyi va nga na yona eka foni, kumbe ka i airtime leyi va nga na yona airtime leyi va nga na yona eka foni hi yona yi lawulaka.

Vanhu vo tala va xaniseka hi data va tsandzeka no va endla leswi va fanele va swi endla hi ku nxavo wu va wu le henhla

Ku na Vodacom, Vodacom data ya kona yi pfa yi durha yi pfa yi nga durhi yi pfa yi xaveka yi pfa yi nga xaveki, ivi ku va na Telkom, Telkom data ya ku vona yi tshama yi kha yi xaveka nkarhi hinkwawo yi tshama yi kha yi xaveka nkarhi hinkwawo ya Telkom. Mina ni langa Telkom hi yona yi xavekaka.

I bindzu leri ku fana na tixopo to xavisa swakudya, hala u ta kuma ku mapa ya ya xisibi mo mo hlantswa a ma ringani ya ka Shoprite na ka Pick n Pay hi ku va endla bindzu na vona. Van'wani va zama ku koka tikhasimende ti ta ka vona hikokwalaho mi vonaka ku kun'wani nxavo wa data wu va wu kha wu xaveka kun'wana wu va wu kha wu nga xaveki.

Malume data buddle i leswi swi ku pfunaka ku u kota ku nghena eka WhatsApp kumbe ka inthanete u swi tirhisaka ka smartphone loko u la ku bula na vanhu kumbe u la ku vona swo karhi ka inthanete.

Xivangelo lexi nga endla ku hi xava data i ku hi la ku tirhisa inthanete hi la ku apulaya mintirho ka inthanete hi la ku vona swo karhi ka inthanete hi la ku dyondze swo karhi.

Nxavo wa data wu le henhla naswona vanhu va yi xava data swinene va yi xava vanhu data swinene hi ku va swi lava ku tirhisa inthanete vanhu vo tala va tirhisa ti-smartphone.

A nga dyondza swo karhi eka inthanete a nga teka swinepe hi rona.

A nga kota ku fikelela tidyondzo a nga kota ku fikelela inthanete ku vona swo tala leswi humelaka ka matiko mambe.

Ina yi hambanile hi ku data wa yi xava u nga yi xava siku na siku kambe Wi-Fi u yi hakela kan'we ka ka n'hweti.

Hi loko u nga koti ku tirhisa data kumbe loko data ri nga endli swona.

Ina ku na ku hambana three G ya khoma mara a yi tirhi swona kahle four G naswona a yi tirhi swona fast ivi five G yi fast yi kahle.

Ina ku bela munhu riqingho ra video swi teka data swo tala hi ku u va u lava ku n'wi vona munhu wa kona ku tlula ku ba riqingho rinene a swi teki ngopfu data.

I ku loko u xava data ya navusiku u swi tiva ku loko u nga yi tirhisi va yi teka loko ku fika nkarhi wo yi yi hela.

Hi ku ya hi mina ni vona swi nga ri kahle ku data ri va ri expire va ri teka ni vona swi ri kahle ku va ri tshika ni ri tirhisa ri za ri ya hela hi ku a hi fani hina loko hi ri vanhu van'wani wa kota ku u ri xava ivi u nga ri tirhisi masiku mo tala ivi ri ya ri ya ri ya va ya ri expire-isa.

Malume loko u u lava ku xava data wa ya eka tixopo leti xavisaka ti-airtime kumbe u xava airtime yinene ivi u yi hoxa kwala fonini u ta kota ku u u tlhavatlhava tinambara yi ta humelela leyi fane u yi xava data kumbe u ya u ya yi xava ka tishopo leti xavisaka ti-airtime va ku byela ku ku na data ya ya mali muni ya mali muni.

Nkoka wo xava mobile data i ku loko u kuma ku a ndlwini u tirhisa Wi-Fi wa huma ndlwini ku na la u yaka kona a wu nge he tirhisi Wi-Fi se swi ya lava u tirhisa yona data .

I LTE ya le ka Telkom.

Ina ku na ti-data to hambana a ti fani ti-data ta kona.

Hikuva u va u xave data leyintsongo kumbe hikuva ku u va u nghena eka inthanete na le ka TikTok TikTok yi heta ngopfu data.

Ina swa fana.

Ina u nga yi tirhisa.

Ina VAT yi ngeteriwini eka nxavo wa data.

Leswi swi nga ta pfuna wena i ku u ti hoxela Wi-Fi hi ku data kunene ya durha.

Va nga top up-a hi bangi kumbexana e va nga top up-a hi hi bangi kumbexana va ya va ya xopeni ka rona tiko leri va nga ka rona.

Ina USSD kumbe SMS.

Ina va ngetela mali leyi ti tlulaka ya khampani.

I ka nkoka hi ku loko yi yi hela data munhu u kota ku a hoxa yin'wani data.

U sala u ri hava data u kuma meseji wa ku kombisa ku data ya wena yi herini.

Ku yima a swi pfuni nchumu swo lava u ti xavela data yo tala ku u kota ku u tirhisa data yi nga heli.

E-e data leyi nga hundzeriwa hi nkarhi a ya ha tlherisiwi kumbe ku tlheriseriwa mali.

Ina na pfumelana na rona vonelo leri hi ku vanhu vo tala va ha ri hava mintirho hi mhaka ya thekinoloji swo tala se ku tirha michini ku tirha ti roboto.

Vanhu va muganga wa ka hina ni kombela ku ku sukela ka siku ra namuntlha loko mi vuya emintirhweni kumbe eswikolweni ni kombela ku mi tshama etindlwini hi ku ku na mpfula leyi taka ya ndhambi leyi i i nga ta onha swinene swi lava ku mi tshama mi hlayisekile etindlwini.

E-e a swi yi khumbi a swi khumbi nchumu.

U fanerile ku xava data yin'wana loko data ya wena yi hela ka ha ri na nkarhi.